Inselele esibhekana nayo ngokusebenzisa amabhasi endaweni yakithi ukuthi ayagcwala kakhulu sizithole sesime ngezinyawo ukusukela la ibhasi lisuka khona lize kuyofika la uyakhona, uthi ufika emsebenzini ufike ukhathele izinyawo zibuhlungu

Inkathi yamanje iyasiza kakhulu ngoba sesisebenzisa omakhalekhukhwini futhi siyakwazi ukukhipha nekhemera ukwazi ukurekhoda loku okwenzakalayo. Uma uhluleka ukwenza njalo, mhlawumbe ungathatha iy'nombolo zemoto nohlobo lokwakheka kwemoto ukuthi i-model bani imoto enjani ukwazi ukubika emaphoyiseni.

Kubalulekile ukuthi abashayeli bamabhasi badedele abagibeli ukuthi bathathe ikhefu. Loku kusiza imizimba yabo futhi kusiza nangempilo. Lapho uhlezi isikhathi eside ebhasini izinyawo ziyavuvukala, kanti futhi abantu bayadinga ukushaywa umoya ukuze ingqondo ithi ukukhululeka. Nabo laba abashayelayo kuyadingeka ukuthi balithathe ikhefu ukuze bakhokhe umoya nokuthi bakwazi ukuphumula bakwazi ukuthi baqhubeke phambili nohambo.

Uhambo olude, engike ngaluthatha ngihamba ngebhasi ngangiya eBotswana, ngangifunda izincwadi ngangiphethe izincwadi nomagazini ukudlulisa isikhathi. Ngafika ngikhathele, ngafika izinyawo zivuvukele, kodwa engakujabulela ukubona imvelo nokubona okwenzeka ngaphandle kwebhasi. Khona kuphumuza ingqondo, futhi bengikwazi ukuthi ngikwazi ukulala, ngiphumule kancane lapho ngikhathele ukufunda.

Izinkampani ezifana no-Uber no-Bolt zingasiza abantu lapho zikwazi ukwehlisa amanani ngoba abantu bangakwazi ukufika ukufinyelela lapho beyakhona, imoto leyo ibabeke ekhaya ngokuqondile kunokuthi abantu behlike kude baphinde bahambe ngezinyawo. Loku kungenza umehluko omkhulu nokuthi ukuphepha kungaba okhudlwana kunaloku okukhona manje.

Ukugwema ukulwa nokuthethisana nomuntu umshayeli we-taxi, ngingavele ngilinde itekisi elilandelayo ukuze ngibe nokuthula kwengqondo futhi ngifike la ngiya khona nginokuthula engisuke nginako ekhaya.

Kungasiza kakhulu uma abanikazi bamabhasi bengafaka i-inthanethi noma i-Wi-Fi emabhasini. Lokho kungasiza ukuthi abagibeli bazizwe bekhululekile futhi bakwazi ukuxhumana nabantu ngaphandle kwebhasi noma abasekhaya. Loko kungasiza kakhulu futhi kungenza ukuthi laba abahamba ngezindiza bakhethe ukuhamba ngamabhasi ngoba bezozizwa bekhululekile futhi bezophumula emabhasini.